Airport kana dzibodarani vha ya kona u ni shandukisela masheleni aṋu, ni nga ḓi ya na banngani naho vha nga ḓi ni thusa u shandukisa masheleni aṋu.

Musi, ndi u ya, u gonya na u tsa ha tshileme tsha randa na dzi doḽa na dzikharentsi dzoṱhe u ya nga u fhambanana na u hula na u wa ha ikonomi.

Zwi songo tou tsireledzea vhunga u tou tshimbila na tshelede iri ine zwi si zwithu zwavhuḓi, khwiṋe ndi u ya banngani kana wa thoma wa ḓivha if shangoni ḽine wa khou ya vha tshi shumisa cash kana vha tshi ṱoḓa khadi.

Fentsi ine muthu wonoyo a khou shandukisela khayo na tshileme tsha yeneyo kharentsi, ndi zwiṅwe zwa zwithu zwa ndeme zwine muthu u a tea u zwi sedzesa.

Bandarali muthu u ya kona u ita khumbelo yawe ngeno a tshi nga dovha a kona u ita dzi banngani nga ngomu, vha ya kona u mu thusa.

U vha na vhuṱanzi ho fhelelaho nga bannga uri ndi ifhio sa vhunga ndi saathu vha muthu wo ḓidzhenisa kha zwa Forex.

Forex i ya kona u alusa ikonomi sa vhunga dziṅwe dza dzi tshelede dza shango dzi tshi nga dzhenisiwa uri dzi aluwe nga ngomu ha Forex. I ya dovha ya thusa u vhona uri ikonomi yo ima gai sa vhunga ni tshi vha ni khou lavhelesa kugonyela na kutsele kwa rannda.

U kona u ita ṱhoḓuluso dza hune wa khou ya u vhea hone masheleni au nga vhuḓalo, u sa fha dzi particular dzau muṅwe muthu tshi vhe tshiphiri tshau.

Thanyela nga u ya u shandukisa masheleni au zwifhaṱoni zwo redzhisiṱariwaho na muvhuso nahone zwi ḓivhaleaho.

Zwo no nga hezwi u nga zwi ṱhanngela nga u ya u shandukisa masheleni au zwifhaṱoni zwine zwi a ḓivhea nahone zwo redzhisṱariwa.

Ndi vhona zwi zwa ndeme vhunga tshelede ye mudzulabangani i tshi vha yo tsireledzea u fhirisa tshelede ine muthu a nga tou i hudza a nayo nḓuni. I dovha ya thusa futhi uri u nga ḓikona u ḓi vha u khou i alusa i hanefho banngani ngeno u nayo hayani i tshi vha i khombo khulu na u aluwa u sa koni u i hudza.

Hu vha hu sa tou vha na iṅwe nḓila ine muthu a nga thusalea nga nnḓa ha u tou ṱoḓa tsumbavhuṋe.

Musi muthu a tshi ṱoḓa u shandukisa pheni yawe u tea u to ya banngani nahone u tea u ṱuwa na tsumbavhuṋe dza muthu dzo fhelelaho, a zwi ita phanḓa ha vhashumi nahone zwa ḓivhea.

I vha yo tsireledzea i songo tsireledzea arali u tshi fara dziphathikhuḽa dzau nga vhuronwane nahone dzi sa ḓivhiwi nga muthu zwi vha zwo tsireledzea mara arali u si na vhulondo u ya vha u kha nyofhiso ya u nga dzhieliwa masheleni.

Zwo tsireledzea arali zwithu zwau zwi tshi ḓivhiwa nga iwe muṋe nahone u na vhulondo nazwo, fhedzi arali u si na vhulondo na particulars dzau zwi vha zwi songo tsireledzea.

U vha na ndindakhombo ndi zwa vhuṱhongwa sa vhunga na musi wo no lovha wo sala u na zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa vha zwi songo badeliwa, zwi tshi nga kona u shumisiwa yeyo tshelede u zwi badela na u isa vhutshilo phanḓa kha vho salaho. Ngeno u ḓivha uri zwo tsireledzea, u tea u zwi ita kha dzi bannga nga ngomu nahone u vhe na vhuṱanzi na zwoṱhe na u vhala khonṱhiraka.

Ndi khou vha ndi sa khou ḓivha na tshithu, ndi swika nda humbela muṅwe wa vhashumisani uri a tou thoma a nṱalutshedze nga vhuḓalo nga ha tshumelo yeneyi, u bva hafho, nda ya nda ita ṱhoḓuluso u swikela ndi tshi pfhesesa nda kona u ḓidzhenisa khazwo.

UIF ndi insurance ine vhathu vha i shumisa u vhulunga masheleni avho musi vha tshi khou shuma lune vha a wana musi vha si tsha shuma.

Mushumo wa UIF ndi u vhulunga masheleni au nga maṱuku nga maṱuku lune a ḓo u thusa kana u ḓo a dzhia musi mushumo wo fhela kana wo no bva phentsheni.

Ṱhoḓea dzine dza vha dzi khou ṱoḓea musi ndi tshi ḓidzhenisa, u vha na vhuṱanzi nga ha dzimbadelo dzavho na uri vha badela u swika gai kana u guma gai.

U kona u swikelela u badela nga ṅwedzi nga ṅwedzi, tshikalo tshi nga vha hani tsha miṅwaha ya vha ṅwaliswa, malwadze ane muthu a nga vha o no vha nao kana mutakalo wa muthu.

Hu na zwiimiswa zwi fanaho na dzi bannga, hu na zwiimiswa zwa mbulungano, ra dovha hafhu ra vha na zwiimiswa zwa no nga dzi insurance na zwiimiswa zwa mutakalo zwoṱhe zwi afha medical aid.

U ya nga nṋe tshenzhemo ya medical aid ndi uri i ya mphulusa uri ndi wane tshumelo ya khwine nahone ndi kone u ya kha madokotela ndi si na tshithu.

I shuma kha maongelo oṱhe ane a sa vhe a muvhuso kana a muvhuso une wa vha u khou tea u badeliwa.

Musi u tshi ita khumbelo u tea uya hune wa kho tea u thusiwa hone kana wa tea u vula garaṱa hone, u ṱuwa wo fara zwidodombedzwa zwau zwa vhuṋe, fhethu hune wa dzula hone, na zwo sumbedza tshelede ine wa i wana nga ṅwedzi uri u kone u thusalea u tshi swika haningei, zwiamba tsheo yavho i bva yo sedzana na hezwo zwithu zwine vha vha vho fara kana tsumba vhuṋe dzine wavha wo dzi fara.

U vha na masheleni maṱuku ane nda dzhenisa kha akhaunthu, zwine zwi nnyita uri ndi sa kone u swikelela dziṅwe dza dzi loan.

Muthu u tea u thoma u ṱoḓulusa a vhona hune a khwaḽifaya hone, ubva hanefho asi mafhungo o soko dzhia ḽounu wa baleliwa u ḓo lifha, u tea u tevhelela une wa ḓivha uri ndi ḓo kona u swikelela u badela.

Delele murahu kwa masheleni uri uḓo a swikelela na, u ḓea u tea u sedza u uri tshipiḓa tsha khadi eyi ndi ḓo tshikona naa nahone ndi ya tshi khwaḽifayela na ndo vhambedza muholo.

Dza ufha na tshenzhemo ya u ita khadi yo raliho sa vhunga ndi sathu to swikelela kha tshifhinga tsha u ita.

Zwi itiswa nga uri musi wo vhea kha akhaunthu yeneyi u wa kona u swikelela hune wa ḽa, mara wa vula ahaunthu yo tou vhulunga u a kona u fha na gundo ḽine wavha u kho ṱoḓa u ḽi swikelela, zwine zwi a kona u ṱuṱuwedza na uri u vheye masheleni.

Ya dibosithi yo dzudzanyiwaho ndi akhaunthu ine muthu a to vhea masheleni awe khayo a kona u a shumisa husina u kolodela nga thungo, u vho a haneyo masheleni hu a to a panga.

Ndo thoma u tshe muṱuku u tshi sala u tshi aluwa ṋamusi wo no vha na dziṱhoḓea vhutshiloni, uya vha wono kona u vhulungela masheleni ane wa nga kona u a shumisa nahone ono ḓi aluwa.

Akhaunthu yo dzudzanywaho zwi thusa muvhulungi sa izwi a si nga si kone u soko to honolola masheleni uya nga hune a khou funa, u tea u imela tshifhinga tsha uri nahone uyo nga hafho hune avha o anganyela u swikelela zwipikwa zwawe.

Zwingaho u fana na u vhea masheleni a u ḓidzhenisa tshikolo musi utshi fhedza sekondari, u fhaṱa muranga na u thoma maṅwe a mabindu ma a tshifhinga tshilapfhu.

I a kona u shumisa masheleni hayo ane wavha wo dzudzanyea u kolodisa vhaṅwe vhathu ngeno vha tshi kho vhuyelwa nga phurofithi, na u kona u tshentsha kana u trader aneyo masheleni.

Shumisa u itela uri tshifhinga tsha tshikolo tshi tshi swika ndi savhe na mathada na u hanganea nga u ṱoḓa masheleni sa vhunga zwitshi vha zwi tshi khou khou ḓura, ngeno kha goloi zwi tshi nga nthusa u fhungudza mbadelo ine nda ḓo vha ndi tshi khou i badela nga ṅwedzi nga ṅwedzi.

ita lwa miṅwaha i phaḓaho miṱanu nga miṅwaha miṱanu nga miṅwaha miṱanu, zwine zwi a kona u nthusa u vhona hune masheleni a ḓovha a khou ya hone.

Ndi nga na mu bannga vhoṱhe vha ya vhuyeliwa, sa vhunga roṱhe ri tshi fhedza ro wana zwine ra khou ṱoḓa nga murahu ha tshifhinga tshenetsho.

Ndi uri muthu a ḓo balelwa u wana masheleni o ita zwiṅwe nga thungo, ngeno a shuma ngo ita nga zwikolodo o vhalela hayo masheleni a u fhedza lune a tshi a wana oṱhe ukho ya a phusukanya.

Ndi vhona dzo tea vhaswa sa vhunga tshi tshivha tshi tshone tshikhala tshine muthu u a ḓi lugisela u vha na masheleni vhuhulwaneni hawe.

Ndi ya uri u tea u vha wo tou vhetshela masheleni thungo ane wa khou ṱoḓa u wa dzudzanyela wa vhea lune a u nga ḓo vha na mutsiko wa u ṱoḓa wa shumisa tshifhinga tshisa thu swika, ndi nga fha ho muthu heyo ngeletshedzo.